Ibhasi, ewe, ngeyona nto isetyenziswa luluntu kakhulu ekugodukeni kwaye nokuya emisebenzini, sisithuthi ezisetyenziswa kakhulu. Ingawutshintshatshintsha na umzila ehamba ngayo? Ewe, imizila yezithuthi eyenziweyo yenzelwe into yokubana ngaba komnye umzila ibhasi ihambele kwelinye icala komnye ihambele kwelinye icala. Umzekelo, esilungwini kuthiwa ingahambela elefti, kwelinye icala kuthiwe ingahambela erayithi. Ngoko ke ingakwazi ukuwutshintshatshintsha umzila, kuxhomekeka ukubana ngaba ihamba isuka kweliphi icala na.

Kubalulekile into yokubana ngaba abakhenkethi nxana befika kwiilokishi zethu kubekho umntu oya kumela abahlali, athethe acacise into yokubana ngaba singabahlali yilena impilo esiyiphilayo. Ingabi yindlela enyhalayo okanye enyhashayo, ejongela phantsi, kodwa ibe yindlela ebonakalisayo ukubana ngaba siyakwazi ukuphila ngesidima njengabantu abaphila ezilokishini. Hayi, ngendlela lena abayibhengesha ngayo abakhenkethi aba baphesheya xana bendwendwele kweli lethu.

Noko ndingamkrweca unotekisi. Umqhubi weteksi ndingamkrweca nditsho ubana ngaba hayi noko ndixhalabile njengomkhweli wetekisi, ndixhalabele impilo yam kwaye nabanye abakhweli nabo ndinako ukuqonda okokubana ngaba nabo baxhalabile. Ndiyacela noko ahlise isantya aqhuba ngaso ukwenzele sonke sifike emakhayeni ethu siphephile. Ngoba kaloku kubalulekile into yokubana ngaba njengomqhubi xana uqhuba endleleni isantya sakho masingabi sisantya esiza kubeka ubomi babantu kwingcupheka.

Ukuthutha , ukuthutha imithwalo kumaphondo ahlukileyo apha eMzantsi kunabo ubungozi. Ngoba kumaxa amaninzi uye uyoma kwenye yeendawo, uthi ungalindelekanga kubekho abantu abakuhlaselayo, bafike bathathe konke. Ngamanye amaxesha bafake nawe engciphekweni bakonzakalise. Yingakho ke ndisithi umsebenzi wokuqhuba uloliwe unawo amaxesha ube nzima ubeke ubomi bam njengomqhubi engciphekweni.

Amaxabiso okwenyuka kwamafutha emoto ayafana nawokutya. Xana enyuka amaxabiso amafutha wemoto, abantu abaqhubayo bachaphazeleka kakhulu. Ngoba umntu uthi sele eqhele ukuthenga ngemali ethile ngoku funeke akhumbule into yokubana ngaba ixabiso lamafutha linyukile, ngoko ke akazuba sakwazi ukuqhuba umda othile ngemali ethile. Ngoku ke funeke agrumbe nzulu epokothweni yakhe ongenze khona ukuze azokwazi ukuqhuba laa mda ufikelelekayo.

Kukho iminazana apho ndandikhwele itekisi khona. Uyaqhuba umqhubi wetekisi uya etawuni, impazamo yakhe yayikukhwelisa umntu owayesiya kwenye idolophu. Koko ke wathi esaqhuba, uthe xana ebheka ngasemva kuthi gqi enye itekisi ibalekisa yafika yema apha phambi kwakhe. Yathi imile njalo, waphuma unoteksi waleyana uqhubayo wafika wankqonkqoza kakhulu kule. Waqala uxambulisana, baxambulisana baxambulisana. Kwafumaniseka into yokubana ngaba lo noteksi usiqhubelayo kuyawufuneka aphume ayolwa ke ngoku ngenxeni yobana ngaba ekhwelise umntu oya kwenye indawo endaweni yokuba ngemkhombisile ukuba kukhwelelwa endaweni ethile.

Yingozi nokugetyengwa, ngoba kumaxa amaninzi xana uqhuba uloliwe othutha imithwalo phakathi kwamaphondo aseMzantsi Afrika awuyazi into yokubana ngaba ungadibana nantoni na ngaphambili. Ngoko ke eyona nto iqala ithi qatha engqondweni yam yingozi nokugetyengwa, ngoba kukho amabali amaninzi okugetyengwa kwabantu abaqhuba izithuthi.

Ewe, ndingamnceda ngoba into esikhula nayo sikhuliswa bubuntu. Umntu ngumntu ngabantu kwaye izandla ziyahlambana. Awulazi ingomso lakho ukubana ngaba lime njani na, namhlanje nguwe ngomso ngomnye. Ngokho ke ukubana ngaba ndiyabona into yokubana ngaba udinga uncedo nam ndiya kunceda apho ndikwazi khona kangangoko ndikwazi ngakhona. Andinako noko ukumyeka umntu endimaziyo ahleleleke kodwa ndiyakwazi.